Hhayi, ukuvolontiya ngiye ngakwenza kahle kahle ngiye ngamavolontiya ekhaya labantu abadala esilibiza ngokuthi i-old age home. Kuleli khaya leli awu, ngike ngay'thola nje ngithokozile kakhulu ngoba kade ngihlala nogogo namakhehla ngithi bese ngibenzelile nje izinto zonke ungasekho umsebenzi engizowenza siy'hlalele nje sixoxe, awu, awu akuzindaba akuzindaba, kodwa nakhona iy'ndaba ey'jabulisayo kahle kahle umsebenzi lo hhayi mina nje wangithokozisa ngaphakathi enhlizweni.

Hhawu, abantu besonto-ke hhayi, abantu abalula nje kakhulu ngoba okokuqala uyazi ukuthi bahlezi be-early, bahlezi nje be-early asisokoli nje nhlobo, siyaphuma nje kahle ekuseni, ngifike ngibashiye, uma sisendleleni nakhona bay'xoxela nje iy'ndaba zabo, iy'ndaba ey'-serious iy'ndaba ey'ngenayo inhlamba, iy'ndaba nje ey'khululekile futhi. Khona-ke inkinga iba yodwa kuphela, ayi mese kumele kugodukwe ntambama abaqeda ukusonta, hhayi, abathandi ukuqeda ukusonta. Nithi nivumelene ngesikhathi ukuthi ngamahora esibili emini sobe sibuya, hhayi ayoze agamanxe adlule nje impela, lishaye elesithathu lishaye elesine ihora bengakaqedi.

Phela nje angithi le nto le ilula nje kakhulu, abantu abakhubazekile kumele nabo bake bake benziwe ngathini, ngifuna ukufaka igama leli elithi part but babe nabo abantu aba-included kanjani na? Nanoma ama-design amabhasi enziwe ngendlela enziwe ngayo, kodwa phela kwenziwe ukuthi nabo-ke laba abakhubazekile nabo futhi-ke bakhone ukuba abantu aba-included. Kulawo ma-design kube njengey'ndawo zokupaka angithi kuke kube khona iy'ndawo zokupaka zabantu abajwayelekile, kube khona iy'ndawo zokupaka zabantu abakhubazekile.

Phela akusoze nje kuze kufane nhlobo 'cause ngoba emakhaya okokuqala nje emakhaya abantu baqhelelene imigwaqo mibi. Lokho kukwenza kube lukhuni kakhulu kanti uma uqhathanisa ney'ndawo zasemadolobheni abantu bala eduze, abantu bala eduze bonke basondelene imigaqo i-right so, ezokuthutha khona ziyaphuthuma, ziyaphuthuma nje ziyangena, ziyaphuma, ziyangena, ziyaphuma kanti emakhaya zithathe isikhathi ziyadonsa futhi ziyagcwala.

Hawu, ibhasi uyalazi-ke nanoma ikuphi la ukhona lihlezi ligcwele. Isikhathi esiningi awuzukuyithola indawo yokuhlala, ikakhulukazi uma kuwukuthi ugibela kulezitobhu ey'kude. Uyazi nje ukuthi indlela yakho yonke uyohamba umile iskakhulukazi-ke amabhasi amaningi isikakhulukazi uma kuyila mabhasi azohamba iy'ndawo ey'the nje ukuqhela qhela engalona ibhasi elingaphakathi edolobheni elihamba nje Iy'ndawo ey'mfishane ayangcola lamabhasi ngoba abantu bayadla. Nangu omunye udla ubhanana, nangu omunye udla i-aphula, nangu omunye udla ama-chips, uma bedla balahla khona la phansi futhi. Ayinginyanyisi kanje.